Inkomo uma izala, kuqale kuphume umzanyane, ilandelwe yikhanda kanye nezinyawo zangaphambili zenkonyane, kulandele umzimba wenkonyane, umase ekugcineni kuphuma izinyawo zenkonyane. Isukume inkomo ikhothe inkonyane umase liyasukuma, liyancela.

Izikhukhula zimbi ngokuthi zikhukhula umhlabathi okudala ukuthi izimpande zezitshalo zingakwazi ukuphefumula. Kwesinye isikhathi uma izimpande zingangenile kahle emhlabathini, nazo zingagcina ziguguleka kanye nomhlabathi. Zinhle izikhukhula zinhle ngokuthi zipha iy'tshalo amanzi eziwadingayo ukuthi zikwazi ukukhula kahle.

Ukuguquka kwesimo sezulu kudalwa umoya ongcolile ohlukahlukene. Lo moya ongcolile udalwa izinto esizisebenzisayo malanga onke emakhaya esingabala kukho, ama-gas, sibale uphethroli, sibale ukushisa kukadoti, sibale ukutshala eyindaweni ezinkulu emajalidini. Lo moya ongcolile uvimbela imisebe yelanga nokudala ukwenyuka kwamazinga okushisa, bese kuphazamiseka indlela yemvelo yokusebenza kwesimo sezulu.

Ngokugcina ukudla emathinini kungadala ukonakala okuncane. Ngokugcina ukudla kubanda abalimi banganciphisa ukubola. Okusho ukuthi bazoba nomkhiqizo omningi abazowudayisa. Ukugcina ikhwalithi yomkhiqizo kungakhuphula ukukhanga kwawo kumakhasimende. Okuholela ekuthengisweni okuphezulu. Ngokugcina umkhiqizo osezingeni eliphezulu, abalimi bangafinyelela ezimakethe ezintsha, okuhlanganisa nezimakethe ezithumela ngaphandle ezingakhuphula iholo labo. Ngokugcina umkhiqizo osezingeni eliphezulu, unganyusa intengo othengisa ngayo okungenza neholo labasebenzi likhuphuke.

Ukuqala ipulazi lezinkukhu edolobheni kungabanga izinkinga eziningi. Izinkukhu zingabanga umsindo okungase kuphazamise omakhelwane. Amapulazi ezinkukhu angakha iphunga elinamandla futhi akhiqize udoti, okungaba uhlupho endaweni yasedolobheni. Izinkukhu zingaheha izinambuzane ezifana nezimpukane, amagundane, nezinye izinambuzane. Izindawo zasedolobheni zivame ukuba nendawo encane, okwenza kube inselela ukusungula nokunakekela ipulazi lezinkukhu. Ngoba izimpaphe zingaphephuka zingene komakhelwane, okungadala izifo eziningi komakhelwane bakho nezinkinga.

Sawubona Phumlani, mlimi wakithi. Uzilungiselele kanjani i-season ezayo yokutshala? Mina ngicabanga amaqabunga aluhlaza njengespinashi, noletisi, kanye neklabishi. Ngibe nempumelelo ngokusebenzisa uwoyela we-neem nesifutho sikagalikhi ukuze ngilawule izinambuzane. Ngiyaqinisekisa ukuthi ngiyazijwayeza ukujikelezisa izitshalo nokukhuculula kwendle. Ngisebenzisa netiye lomquba ukuqinisa amasosha omzimba ezitshalo zami. Bengilokhu ngilwa nezinambuzane espinashini sami. Muva nje ngithole ukuthi uwoyela we-neem muhle ekulawuleni izinambuzane. Vele uqinisekise ukuthi uyixuba namanzi bese uyifutha ekuseni kakhulu noma kusihlwa, lapho ilanga lingaqinile kakhulu.

Ukushintsha kwesimo sezulu kungaba nomthelela omubi, ngoba kwesinye isikhathi abanye abantu bahamba ngey'nyawo ukufinyelela emsebenzini ey'ndaweni zokusebenza nasezikoleni. Imigwaqo ayikho mihle baba ney'nkinga zokuhamba emgwaqeni. Ngakho ngicabanga ukuthi uma kungakhishwa amabhasi athutha abantu ukuthi bafike emsebenzini nasezikoleni kungaba into enhle leyo. Kulungiswe imigwaqo ikwazi ukuthi abantu bekwazi ukuhamba noma ngabe isimo sezulu sinjani. Abantu bakwazi ukuthola ama-umbrella bathole amajakhethi okuvikela iy'mvula. Kube nezindawo okumbiwa kuzo imisele ezokwazi ukuthi noma iy'mvula zikhona amanzi aguguleke emseleni ukuze engagcwali umgwaqo.

Emapulazini kuvame ukuba izindawo zasemakhaya. Kuba kude nedolobha, kuba kude nasezikoleni okwenza kube nzima ezinganeni ukuthola imfundo esezingeni eliphezulu. Uma uya esikoleni uhamba ukhalo olude ufike esikoleni usukhathele kube nzima ukulalela izifundo zakho. Ukunakekelwa kwezempilo kanye nezinye izinsiza, akutholakali kalula epulazini. Ingase ingabi bikho i-inthanethi, okungenza kube nzima kubantwana ukwenza umsebenzi wesikole okanye ucwaningo lwesikole. Amathuba emisebenzi angaba mancane, okungenza kube nzima ukuthola umsebenzi. Izinga lemfundo ephakeme azitholakali endaweni yasemakhaya. Ingane ishiya ikhaya iyofuna izifundo ey'ndaweni zasemadolobheni.

Ukuze nginciphise umthelela wokushintsha kwesimo sezulu ngingalangazelele, ezitshalweni zami ngakhetha uhlobo lwezitshalo ezifuywayo ukuze zimelane nesimo sezulu esibi kakhulu. Ngathuthukisa ukwakheka komhlabathi nokuvunda ukuze uthuthukise umthamo wawo wokubamba kanye nokukhipha amanzi. Ngafaka amakhava emigqa angasindi kakhulu ukuvikela izitshalo kwisithwathwa, umoya, namazinga okushisa aphezulu.

Izinguquko ezihlobene nezinga lokushisa kwenyuka kwamazinga okushisa kungaholela emazingeni okukhula ngokushesha. Kodwa futhi kwandise ingozi yokucindezeleka kokushisa, isomiso, nokuntuleka kwamanzi. Kanti izinguquko ezihlobene nemvula, imvula enamandla ingabangela izikhukhula, ukuguguleka kwenhlabathi, nokuncipha kwezakhi okuholela ekunciphiseni kwesivuno sezitshalo kanye nemikhiqizo esezingeni eliphansi.

Ngokutshala izitshalo ezahlukahlukene ezikwazi ukumelana nezimo zezulu ezahlukene. Ukusebenzisa amasu afana nokumboza izithombo, ukutshala, izitshalo ezimbozayo kanye nokunciphisa ukulima, ukuze kuthuthukiswe impilo yomhlabathi. Ngokwenza konke lokhu ngihlose ukunciphisa umthelela ezitshalweni zami futhi ngigcine umsebenzi wokulima oqinile futhi osimeme.